Ha ke nahane e le batho bohle ba ka kgonang ho lema dipolasing tseo. Ke nahana ke ba itseng, ba ka kgonang be leng hore ba na le tjantjello le lerato ya ho lema, le ho ruwa dinku ba ka kgonang ho ba le dipolasi. Cause ha se ntho ya motho e mong le e mong.

Ke a tshepa hore le ya hlokomela hore theko ya dijo e ile hodimo haholo. Ka hoo, ke ka mokgo ke tlo sebetsa ka teng kgweding ena e re yang re lebile mafelong a yona, ho na le mabitso a itseng a dijo e ke keng ka hlotse ke wa reka e ke tsebang hore hangata ke ona e re kgethang ho a sebedisa ka mona ka tlung. Empa ke tla reka ho batlileng ho tshwana le hoo, e ngwe ke tlo e kopa ho lona. Ke kopa tshebediso e hantle ya dijo hore dijo tseo re di rekileng di kgone ho fela kgwedi le rona.

Ya pele, ke tlo le kgothalletsa ho batla rapolasi ya rekisang dikolobe ka theko e tlase, le reke tse pedi tse tshehadi, le reke tse pedi tse tona. Ka ha kolobe e le mofuta wa diphoofolo o e katisang haholo. Ya bobedi, ke tlo le kgothalletsa ho batla sebaka moo le tla kgona ho beha diphoofolo tsa lona teng, ka ha dikolobe e se diphoofolo tse kgonang ho dula ka hara motse. Ya boraro, ke tlo le kgothalletsa hore le kgone ho fepa dikolobe tsa lona, le tsamaye mona hara motse le kopa dijo tse leng hore batho ba di lahla le kgone ho fepa dikolobe tsa lona. Ya bone, ke tlo le kgothalletsa hore le batle motho ya tla la katela leruo leo la lona moo mo le dutseng teng, kapa lona le tjhentjhane ka matsatsi ho etsa seo.

Batho beso, ntho e etsahetseng ke ena na beke ya ho feta. E mong wa basebetsi ba ntshebeletsa mona polasing, ba la tla ba le tlasa kgatello ya tahi ya ba ke nka qeto ya hore ke motsamaise mona na mosebetsing. Ke a bona ke yona ntho e sa tshwarang basebetsi ba ba bangata hantle eo hobane bongata ba bona ba utlwa hore ekabe ke ile ka bua le yena. Empa mara e ne e se kgetlo la pele a etsa seo, ke ka hoo ke la ka qetella ke nkile qeto ya hore ke motsamaise, ka hobane mosebetsi o reo etsang mona o hloka motho a boemong bo hantle. Kelello e tjhatsi a seng tlasa kgatello efeng kapa efe.

Letlalo la diphoofolo le bohlokwa haholo, hobane le re thusa haholo ka ho etsa dintho tse ka reng bo diaparo, dieta le tse ding tsa difenetshara tseo re di sebedisang ka matlung, di sebedisa letlalo la diphoofolo. Haholo ho etsa dintho tsa boleng bo hodimo ke bohlokwa ba letlalo la diphoofolo.

Tsela eo nka etsang tjhelete ka yona ka ditlhapi, ka tlhapi ya hake ke ho ya ke lo fumana mo di tholahalang teng, ebe ke tla le tsona mona hara motse, ke di rekisetsa batho ka theko e tlase kapa ke leka ho iketsetsa thlapi e ka hara dikotikoti e be ke e rekisetsa batho. Jwalo ka ha e fumaneha ka bongata hore e se ke ya senyeha ka pele ha ntse e dutse ho nna mona, kapa mokgo o mong nka etsang tjhelete ka ona ka e pheha, e be ke e rekisa e se pheuwe kapa e ntse le tala.

Ke nahana hore bo rapolasi ba nang le naha e nyane mathata e ba tobanang le ona haholo, ke mathata a sebaka bakeng sa ho jala kapa di tholwana, di bakeng tse fapaneng. Kapa hona ho ruwa diphoofolo bakeng seno se senyane e bang motho eo e leng motho a ka ratang ho jala, kapa hore a ruwe diphoofolo ha o be bonolo for yena hore a be le dintho tseo sebakeng se le seng.

Nkare ke ho lokollwa ha dikgase sepakapakeng tse fihlang di kwalla motjheso tse tlo fihla di ekeletsa ho dintho tse kareng ditlamorao tsa greenhouse effect e be dibaka le motjheso o se nang tekano. Dintho tseo nka re di bakwa ke eng, di bakwa ke dintho tse leng hore di etsuwa ke rona batho, jwalo ka ho tjhesa sepakapaka, le ha dikompone tse kgolo jwalo ka bo Eskom difehla motlakase ka mashala.

Ntho ya pele eo ke e etsang, ho hlekela nako eo ya sehla mo leqhubu la motjheso le tlang le re tobile jwalo ka rapolasi. Ke etsa bonnete ba hore moo re bolokang metsi teng, re ba le metsi a lekaneng for sehla seo, ho fihlela ebile sefela. Ya bobedi, ke etsa bonnete ba hore basebetsi ba ka le diphoofolo tsa ka di na le moriti mo di kgonang ho itshireletsa motjheso oo teng. Ya boraro ke etsa bonnete ba hore ke jala dijalo tse ke tsebang hore di tla kgona ho ba hantle nakong.

Ho ya ka pono ya ka se etsang hore ditsebi le mmuso di re kgathalletse ho ja meroho, ke hobane meroho ke di ahammele tse bohlokwa. Meroho e loketse mmele ya rona e na le masole a mmele, e leng hore a lokile haholo mmeleng wa rona, a ka kgona ho re thusa ka dintho tse ngata le ho qoba mafu a itseng a kang ho re hlasela mmeleng ya rona. Ke ka hoo meroho e kgothalletswang haholo hore batho ba e je.